Izinyathelo zokuqala engingazithatha, ukuthi ngithathe umhlabathi ngigubhe umhlabathi onganga mhlawumbe amamitha, bese ngithatha leyo mhlabathi lowo ngiwuyise kososayensi emalebhu abadila nenhlabathi. Lapho bazofika khona bangihlolele umhlabathi wami ukuthi kungabe unawo wonke umsoco phecelezi ama-nutrients adingekalayo for izitshalo lezi engizitshalile kulowo mhlabathi. Ngiphinde futhi-ke ngithathe neziyalelo uma sebewuhlolile umhlabathi ukuthi okuphi engingakwenza ukuze umhlabathi wami ukwazi ukuthi umelane nezitshalo engizozitshala zingaguli zingafi, kodwa zikhiphe umkhiqizo ofaneleyo.

Ukufuya izinkukhu nokulima izitshalo kuyahambiselana, futhi loko kuba umqondo omuhle kakhulu ngenxa yokuthi izinkukhu zikwazi ukukhiqiza umanyolo ovundisa umhlabathi lapho ozobe utshala khona. Lokho-ke kuzokusiza kakhulu futhi-ke uma kufuywe izinkukhu ufuna ukuthi izinkukhu zakhe zihambe ziyoqhwanda engadini yakho. Lokho komele uthi ukwenze kumele ukwenze uma usuqedile ukuvuna and kumele futhi-ke uzivimbe izinkukhu ukuthi ziyoqhwanda uma usuqeda ukutshala. Kumele zingayi izinkukhu zakho engadini.